Ukungafumani kwam inkxasomali kwiNSFAS kulo nyaka kundichanile. Kundenze ndahlungelwa yintliziyo kakhulu kuba nale malimboleko endiyifumeneyo, esi sixa ndisifumeneyo, asizukwazi ukugubungela yonke into endiyidingayo. Loo nto leyo izothi indifake engxakini kwaye ingenza okokuba ndingakwazi ukufumana iziphumo zam zokuphela konyaka. Owu, indiphethe kakubi le nto! Indikhathazile, iyandikhathaza kakhulu.

Umakhelwane wam ebebetha umasingcwabane othile odumileyo owaziwayo ovelayo nakumabonakude. Kwenzeka okokuba asweleke. Uthe ekuswelekeni kwakhe xa usapho lwakhe lusiya kulaa ndawo luyofuna okanye luyokleyima iimali, lafika le nkampani yabasa phantsi naphezulu yabanyusa ibehlisa. Kwenzeka ukuba bangayifumani laa mali yale yalo masingcwabane, nto leyo eyathi yabeka uxanduva olukhulu kolu sapho. Kwanyanzeleka okokuba usapho ludibanise iintloko lukhangele indlela elizawuthi lungcwabe umakhelwane lo uthe wasishiya.

Umntu onezindlu ezininzi angazuza kakhulu xa enothi aqeshise ngenye yezindlu zakhe kuba rhoqo ekupheleni kwenyanga okanye ekuqaleni kwenyanga entsha angathi afumane imali esuka kumnxusi lowo ohlala kule ndlu aqeshise ngayo.

likabhubhane we-corona okanye iCOVID-nineteen ndaye ndaphelelwa ngumsebenzi kuba kwaye kwavalwa emsebenzini wam. Kodwa ke yandinceda imali yeinshorensi yentswelangqesho ebizwa ngokuba yi-UIF mna kunye nosapho lwam kuba yayimane iphuma rhoqo ngenyanga, nto leyo yayenza ukuba sikwazi ukuthenga izinto esizidingayo ezifana nokutya kunye nezinto zokuthambisa.

Ezinokubangela ukuba umntu abe namanqaku etyala aphantsi kukuba umntu angaziqhelanisi nokuvula iiakhawunti ezivenkileni kwaye umntu athi xa evule iakhawunti angayibhatali kwangethuba. Loo nto iye ithi ayehlise kakhulu amanqaku etyala akhe.

Ndingazama ngandlela zonke ukuba ndifumane imali ukuze umntasekhaya akwazi ukuthwala isidanga. Ndingaya kuboleka imali ebhankini okanye ndiboleke emntwini endimthembileyo ukuze ndikwazi ukubhatala izifundo ityala .

tatomncinci ndikuchazele ngale ephu yebhanki kunye neenzuzo zayo. Okokuqala uyakwazi ukulawula indlela osebenzisa imali ngayo, uyakwazi ukujonga imali eshiyekileyo lakho kwiakhawunti yakho kwaye uyakwazi nokuthumela imali ungakhange udinge ukuba uphume endlini uye ebhankini. Enye into, ikhuselekile kakhulu iephu le kuba inayo inombolo eyimfihlelo eyaziwa nguwe wedwa ukuze ukwazi ukuba ungene kuyo. Okwesithathu iyanceda naxa kuthe kwalahleka ikhadi lakho ukuba usebenzise iephu le ukulivala, ze loo mntu othe walichola angakwazi ukulisebenzisa.

ezibalulekileyo ekufuneke uzijonge phambi kokuba uthathe i-inshorensi yobomi nekampani ethile kukuba ingaba ithembakele na le nkampani. Okwesibini, ixabiso eli leinshorensi yobomi lithini kwaye xa kunothi linyuke ungakwazi na ukuba uqhubeke ulibhatala kule inshorensi? Okwesithathu kukujonga okokuba xa kuthe kwenzeka loo nto yenzekileyo, izokwazi na ukuyikhupha ngexesha na imali leyo izobe idingeka. Zonke ezi zinto zibalulekile kuba ziye zithi ekuhambeni kwexesha ibe zizinto ezithi zivele, ze kufuneke ke ngoku ukwazi ukuba zithi zivela ube sele ukwazi ukuba uhoyane nazo kwaye uthembile nawe okanye unethemba uqinisekile okokuba zonke zizawuthi zilungiswe ngendlela efanelekileyo.

Ibangela wokuba abantu abanintsi baqhubeke nokusebenzisa i-ATM kukuba abanalwazi lungako malunga nee-ephu zebhanki zefowuni. Kwaye abantu abaninzi abasebenzisi iifiowuni ezintsha okanye zodidi eliphezulu ezithi zikwazi ukuba ufake iephu leyo yefowuni, yebhanki. Esinye isizathu kukuba xa usebenzisa iephu awukwazi ukhupha imali. Into eyenza ke ngoku kugcwale kwii-ATM kukuba abantu sube beyofuna ukutsala imali kunye neziteyitimenti ezingamaphepha.